Mapurasi man'wana ya ya masi ya tirhisa thekinoloji ku langutisa quality ya masi xikan'we na rihanyo ra tihomu. Xana thekinoloji yi nga antswisa njhani ku tirha kahle eka vurimi bya masi?

Hlampfi leyi nandzikaka ku antswa, i hlampfi leyi nga le matini hikuva hlampfi leyi nga le matini, yi tshama yi ri ematini yi dya swakudya leswi faneleke leswi kumekaka ematini ntsena, ku tlula leyi tengeke naswona a hlampfi leyi nga le matini, yi hanya kumbe yi dya swakudya leswi faneleke leswi kumekaka ematini naswona yi tshama yi basile.

Ku ya hi vutivi lebyi ni nga na byona ndzi vona onge, vatirhi va le mapurasini a va na wona nsirhelelo wa ntirho hikuva a va sayini a va a va pfumelelani na na ku.

Eka ku lwisana na ku pfumaleka ka mati, ndzi nga pfula mabindzu lama nga ta nghenisa mali leswaku ndzi kota ku lwisana na ku pfumaleka ka mati naswona ndzi nga kuma a ntlhontlho eka van'wanyana kumbe a mpfuneto ndzi famba ndzi ndzi kombela donation, ku pfuniwa eka ku hlengeleta mali leyi ndzi nga ta tirhisa yona ku lwisana na pfumaleka ka mati. Leyi ni nga ta tirhisa yona ku borha mati leswaku mati ma nga ha pfumaleki eka purasi ra mina.

Ina, ndza pfumelelana na yona hileswaku vunghana bya kota ku pfuna vanhu leswaku va hlengeleta miehleketo ya vona, no pfunana leswaku va nga endlisa ku yini mali. Leswi nga ta pfuna leswaku va tshama va ri na mali leyi nga ta pfuna eka swiyimo leswi va hlanganaka na swona.

Ndzi nga vula leswaku eka rimbewu ra vaxisati, ha pfuneka swinene loko swi ta eka ri eka vurimi hileswaku vaxisati vo tala hi vona va tinyiketelaka eka timhaka ta vurimi swinene, ku tlula va xinuna. Se ndzi nga vula leswaku ha ti nyungubyisa ku va hi ri na vaxisati eka rimbewu ra va ra ra eka ririmi eka vurimi. Leswi endlaka leswaku ku va na swakudya swo tala namuntlha eswitolo leswi tirhaka hi vurimi bya vaxisati.

Ku endlela leswaku vutivi bya vurimi byi nga heleli empfhukeni byi tshama byi ri kona emindyangwini, ku nga endliwa dyondzo ya vantshwa leswaku vantshwa lava va ha kulaka va dyondzisiwa hi vurimi leswaku ku rimiwa ku yini naswona va fanele ku endla yini leswaku vurimi byi ya mahlweni. Ku fanekele ku dyondzisiwa vantshwa hikuva lava xikhale hi ku ya ka mikarhi va kula naswona va helela hi matimba ya ku ve ni va lulamisa vu vurimi. Naswona ku nga endliwa muchini leyi nga ta kota ku pfuneta ku rima, leswaku vurimi byi ya mahlweni.

A ndzi ta n'wi hlamusela leswaku ndzi nga kota ku ta kambe, ndzi nga lava ku mi tivisa hi xi hi ta xidzedze lexi nga ta va kona leswaku vutomi bya mina byi nga va enghozini loko ku humelela swin'wana no ta etirhweni hikuva ndzi vitawile hi mufambisi wa mina. Ku ve ku ve ni axidzedze ku ta va na xidzedze hi ku ya ka nkarhi. Ndzi nga n'wi tivisa hi ta xidzedze lexi xi nga ta va kona leswaku if wa pfumelelana leswaku loko a pfumelelana na swona ndzi nga ta entirhweni, kambe ku ta va na xidzedze lexi nga veka vutomi bya mina enghozini.

Mihandzu leyi tirhisiwaka ku endla atchaar i manghoza leyi hi xilungu yi vitaniwanga vitaniwaka mangoes. Manghoza hi wona ya tirhisiwaka ku hlayisa mihandzu hi ku endla atchaar. Naswona atchaar yi nga dyiwa na xinkwa kumbe yi fakiwa eka swin'wana swakudya leswi yi nga kotaka ku swi endla swi nandzika ku tlula mpimo.

Swikongomelokulu, swikongomelokulu leswi nga cinca ka misava hileswaku vanhu va fanekele va cinca mahanyelo ya vona na leswaku ikhonomi yi fanekele yi ndlandlamuxa matirhelo ya wona etikweni leswaku vaakatiko va kuma mintirho, na vana va ya exikolweni va dyondzisiwa dyondzo va tshika ku dzaha va tshika ku ku nwa swi kumbe va dzaha swidzidziharisi ku hambana ka swona. Swikongomelokulu swa ku cinca misava i dyondzo na ma ti na matirhelo ya ikhonomi etikweni.

ku hunguta vusweti na nhluvukiso wa ikhonomi hileswaku tumbuluxiwa ka mitirho etikweni. Leswi ku averiwa nakambe ka misava ku endla leswaku vamatiko va kota ku pfunana hi ku avelana kumbe ku avela vanhu mitirho hi ku hambanahambana ka yona. Ni ku endla mintirho, mitirho yo fana na vurimi na swin'wana na swin'wana kumbe ntlakuso wa ikhonomi kumbe thekinoloji ku pfuneta hi swa vurimi kumbe swin'wana na swin'wana swa vurimi, Kumbe eka mitirho leyi yi lavekaka. Ku hunguta vusweti na nhluvukiso eka ikhonomi i ku tumbuluxiwa ka mitirho eka vantshwa na lava pfumalaka mitirho.

Swakudya leswi nga le matini a swi na rihanyo ku fana na leswi nga le ku fana na leswi ngale ku fana na leswi nga swintshwa. Hikuva leswi nga swintshwa, swi lulamisiwile swi fakiwa ti-vitamin-i na hi swin'wana na swin'wana leswi lavekaka ku pfuneta rihanyo ra munhu leswaku ri tshama ri ri kahle. Kambe leswi nga le matini swo tekiwa swi ri tano swi ya dyiwa, ku nga kamberiwanga leswaku swi na ntlhontlho kumbe vu vu kahle byihi emirini wa munhu kambe leswintshwa swi kamberiwile hi ntoto wa swona leswaku swi nga va kahle ku fikela kwihi emirini wa munhu.

Mimpfuno ya rihanyo yo nwa masi hileswaku masi ya endla leswaku marhambu ya munhu ma tiyelela, naswona masi ya endla ya hlantswa miri wa munhu leswaku u ya tshama ya basile. No tiyisa marhambu ya miri leswaku ma tiya ma kota ku tiyelela.

Ndzi nga anakanya ku rhurhela endhawini yintshwa leswaku ndzi ta sungula kona vurimi bya mina. Hileswaku misava leyi nga nyikeki swi swibyariwa swa kahle, a yi nge koti a ndzi nge koti ku yi cinca hi rin'wana ra masiku ku endla leswaku yi nyika swakudya kumbe swibyariwa leswinene, hikuva i muhlovo ya wona i ntumbuluko. Lexi mina ni nga xi endlaka ni nga xi anakanyaka i ku rhurhela endhawini yintshwa, leswaku ni ta kota ku kuma andhawu leyi yi nga yi nga ta ni nyika swibyariwa leswi nga kahle na leswi nga ta kurisa abindzu kumbe vurimi bya mina.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge vatirhi va mapurasi, va langutisa maxelo siku ri nga se fika leri landzelaka leswaku maxelo ya ta va njhani. Se va kota ku ku lulamisa ntirho wa vona lowu va faneleke va wu endla emapurasini.

Van'wamapurasi va nga tirhisa switirhisiwa leswi faneleke emapurasini eka vurimi bya vona, ku lulamisa kumbe ku kurisa vurimi bya vona. Leswaku na mabindzu ma kota ku ava, leswaku mihandzu yi tala. Naswona misava yi fanekele yi tirhiseriwa mati na timfanelo leti lavekaka ku kurisa vurimi bya vona. Naswona va fanekele va dyondza ku tiyisi va dyondza ku tiyisisa hi ku landzelela milawu leyi faneleke yi tirhisiwa na switirhisiwa leswi fanekele switirhisiwa eka vurimi.

Swakudya leswi swi faneleke swi dyiwa hi tihuku leti vekaka tandza kumbe matandza i tindzoho hiswona swakudya leswi endlaka tihuku ti kota ku tshikelela matandza ku ya mahlweni.

Hi vonelo ra mina ndzi vona onge hakunene, ku mfumo ku va wu humesa minongonoko yo hambanahambana ya vurimi swi endla leswaku ku va na nhluvuko eka swa vurimi. Hileswaku swi tisa a dyondzo ya vurimi eka vantshwa naswona swi ndlandlamuxa vurimi ku ya mahlweni leswaku byi kula ku ya mahlweni. Hikokwalaho namuntlha vurimi byi tele naswona se i bindzu leri vanhu va ri tekelaka nhlokweni swinene. Leswi vulaka swa ku hakunene mfumo wu humesa minongonoko yo hambanahambana ya swa vurimi, leyi yi tisaka nhluvukiso eka swa vurimi.

A ndzi ta endla leswaku ni yisa tidyondzo ta mina emahlweni. Ngopfungopfu tidyondzo ta swa vurimi leswaku ndzi va na vutivi na nhlavutelo loko swi ta eka vurimi. Leswaku i yini leswi ni faneleke ni swi endla loko ndzi fanele ndzi pfula mabindzu ya vurimi, kumbe loko ndzi lava ku endla vurimi leswaku mabindzu ya mina ma ndzi fambela. A ndzi ta endla a ni ta yisa tidyondzo ta mina eka tidyondzo ta vurimi emahlweni leswaku ndzi ta kota ku humelerisa milorho ya mina.

A ndzi ta kombela eka mutirhi wa mina leswaku ndzi kombela ku engeteriwa muholo hikuva ndzi veka vutomi bya mina enghozini hi ku tirha navusiku, naswona ndzi tirha ku vava vusiku na nhlikani. A ndzi ta kombela ku engeteriwa muholo leswaku ndzi ta tirha ndzi ndzi ri kahle emoyeni naswona ndzi tirha ndzi tsakile. Hileswaku na mina matirhelo ya mina leswi ndzi tirhisaka ku vava xiswona, na muholo wa mina wu antswa kumbe wu nyawula ku fana na mali ya kona, na ntirho wa kona.

Miganga yi nga tirhisana yi nga tirhisana hi ndlela ya ku tirhisa ya ku tirhisa thekinoloji na ku tirhisa michini leyi faneleke ku endla vurimi. Michini yo fana na krirekitele leyi pfunaka eka vurimi. I xin'wana lexi nga pfunaka kumbe xi endleriwaka hi thekinoloji lexi nga pfunaka miganga ku ri yi tirhisana eka vurimi naswona va ndlandlamuxa mabindzu ya vona no pfunetana eka vurimi no dyondzisaka na maendlelo ya vurimi. Leswaku va yisa vurimi emahlweni. Leswi nga ndlela ndlandlamuxaka mabindzu ya vona na vurimi bya vona byi va eka xiyimo xa le henhla.

Inshurense leyi nga duma leyi tirhisaka hi van'wamapurasi vito ra yona yi vitaniwa inshurense ya vupurasi leyi tirhaka ku sirhelela purasi hinkwaro na van'wamapurasi xikan'we na vatirhi va kona.

Hikokwalaho ka leswaku swi endla leswaku ikhonomi ya tiko yi pfuka swinene naswona yi tlakuka hi ku tatisa mintirho eka lava pfumalaka mintirho kumbe eka lava kalaka va nga dyondzekanga.

Loko a ko va mina a ndzi ta hlawula manyora ya le kaya hikuva manyora ya le kaya ya na ntumbuluko ya wona naswona a ma cheriwangi nchumu a ma cheriwanga tikhemikhali kambe ya tikhemikhali ma cheriwile a tikhemikhali ta wona lawa ya nga endla leswaku swin'wanyani swimilana swi fa.

Vanhu va khale a va dyondzisa vana va vona leswaku va fanerile ku dyondza ku endla swa vurimi leswaku va ta kota ku ti hanyisa hileswaku khale a ku hava mintirho naswona vana va khale na na vanhu va khale a va nga dyondzekanga leswi a va tiva swona a ku ri vurimi ntsena.

Ndlela ya khale yo senga a meleka eka homu yi hambanile na ndlela ya sweswi ndlela ya khale a va tirhisa mavoko ya vona ku senga homu va senga meleka wa homu va chela eswibaketanini.

Lexi a ni ta swi endla ku lavisisa xivangelo lexi a ndzi ta endla leswaku i yini lexi ndzi nga va dyohela xona xa vumbirhi a ndzi ta ya emaphoriseni ku ya kota ku va tivisa mhaka leyi ndzi endlekelaka epurasini ra mina leswaku va ta kota ku ndzi pfuna.

Hi ku vona ka mina vurimi byi nga byi nga hunguta ku pfumaleka ka mintirho hi ndlela leyi loko vathori va mapurasi vo thola vanhu va ku tala leswaku va kota ku va pfuneta eka mapurasi ya vona leswi na swi vona swi nga ta va vuyelela hi hi lokukulu ku kula ku ya mahlweni eka mapurasi ya vona leswi nga ta endla leswaku vanhu vo tala emugangeni lava pfumalaka mintirho va kota ku kuma mintirho.

Tindlela tin'wani leti madoroba na mapurasi va nga hanyaka ha tona swin'we hileswaku va mapurasi loko vo byala swibyariwa swa vona va swi xavisela va madoroba swi ta endla leswaku va hanya swin'we hileswaku emadorobeni ku hava leswi byariwaka emapurasini.

Van'wamapurasi va nga endla leswaku kumbe va kota ku vonisana na mfumo leswaku hi vona va endlaka mabindzu yo tala ya switolo swa ku fana na vo Shoprite, Pick n Pay leswaku swi ya mahlweni hileswaku hi swona swi nga tala swakudya swa mihandzu leswi byariweke emapurasini laha mfumo wu faneleke ku seketela van'wamapurasi ku yisa mabindzu ya vona emahlweni hikokwalaho ka leswaku loko va nga ma yisi emahlweni switolo swi ta hava mihandzu na swin'wana swa swibyariwa.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge swi nga ndzi tlhuntlha emiehleketweni leswaku na na mina hi rin'wana ra masiku ndzi navela ku pfula ra mina bindzu leri nga ta ndzi nghenisela mali leswaku ndzi kota ku hlayisa ya mina mindyangu kumbe ndyangu.

Ebindzwini ra mina ndzi xavisa swifaki ndzi tlhela nakambe ndzi xavisa tindluwa naswona ndzi xavisa mazambhana, loko mi xava swakudya leswi swi ta mi pfuna leswaku swi mi aka emirini hikuva hi swona swakudya leswi akaka miri wa munhu.

Hydroponics eka vurimi hi leswi pfunetaka leswaku swimilana kumbe swibyariwa swi kula kahle naswona swi kuma mati yo tala leswaku swi nga fi naswona swi tirha hikuva swi fakiwa eka swimilana leswi swa ha ku byariweke.

Vurimi lebyitsongo byi nga hlayisiwa hileswaku van'wamapurasi va nga ta va va kuma ndhawu leyinene leyi nga endlaka leswaku vurimi bya vona byi kula naswona va fanerile ku biyela ndhawu ya vona leswaku swifuwo swo fana na tihomu swi nga va onheli swibyariwa swa vona.

Loko a ndzo va muendli wa tipholisi a ndzi ta ringanisela xilaveko xa ku kula ka madoroba na misava ya vurimi hi ndlela ya leswaku ndzi endla michini ya xithekinoloji leyi nga ta pfuneta ku va ndzi kurisa madoroba lama nga ta kuma vurimi kumbe swibyariwa leswi humaka eka murimi ka misava yo nona.

A minongonoko leyi kombisaka eka nsirhelelo wa swakudya eAfrika-Dzonga wo sungula i nongonoko wa swa vurimi eSouth Africa wa vumbirhi i nongonoko wa vuhlayiseki wa swakudya.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge vurimi bya le madorobeni a hi bya nkoka hikuva emadorobeni misava ya kona a yi nonanga naswona yi tshama yi kandziyeriwa hileswaku ku tale vanhu vo tala a yi nge swi koti ku humesela mihandzu leyinene.

Hi ku vona ka mina swirhapa swa le henhla ka lwangu i mianakanyo ya kahle swinene ndza pfumela hikuva swi pfuneta leswaku swifuwo swo fana na tihomu swi nga koti ku fikelela le ehenhla leswaku leswi nga ta endla leswaku swirhapa le swa le henhla swi kurisa swibyariwa swa swona kahle.

Ximilana xa nghozi swinene lexi ndzi nga kula ndzi byeriwa hi xona leswaku xi na nghozi eka vanhu kumbe eka munhu un'wana na un'wana i ximilana xa mbangi lexi endlaka leswaku loko wo xi dzaha u hetelela u hlanya emiehleketweni leswi nga ta tlhela swi swi onha mahawu ya wena.

Ri na nkoka swinene eka ku pfuneta eka swa vurimi hileswaku eka vurimi loko ko hava dyambu swimilana a swi koti ku kula kahle naswona dyambu ri pfuneta leswaku swimilana swi kula swi va na mihandzu leyinene.

Swivangelo swa le henhla kumbe swivangelo leswikulu leswi endlaka van'wamapurasi va ti tshega hi tikhemikhali ta vurimi bya manguva lawa hileswaku tikhemikhali ta vona ti kamberiwile hi hi xithekinoloji ta manguva lawa leswaku hi swona swi nga fanela ku endla leswaku swimilana kumbe vurimi bya vona byi kula kahle lebyi leswi kurisaka mabindzu ya vona.

Mhaka yo byala elawini yi tala ngopfu ku humelela eka tindhawu leti nga na swifuwo swo fana na tihomu hikuva swi siyela manyora kona naswona vanhu va hlawula ndlela leyi yo byalwa hikuva yi endla leswaku swimilana swi kula kahle.

I swa nkoka ku fikela laha swi pfunaka leswaku van'wamapurasi va endla leswaku swakudya swa vona kumbe swibyariwa swa vona swi kula kahle naswona swi kurisa mabindzu ya vona.

Ina ti-GMO ti nga pfuna swinene ku hunguta ku tlangisiwa ka swakudya hileswaku ti-GMO ti pfuneta ku tlakusa a nxavo kumbe matirhiselo kumbe swibyariwa leswi byariwaka leswaku swi va eka xiyimo xa le henhla.

Ndzi nga endla leswaku tipopi tin'wana na tin'wanyana hi siku rin'wana na rin'wana ti khipa tilitara leti faneleke hi siku leswaku ku va na vuhlayiseki bya mati.

Tilayisense leti lavela ti lavekaka kumbe mpfumelelo lowu lavekaka ku sungula purasi, hileswaku u fanekele u va u ya swi dyondzela exikolweni ku va u va n'wamapurasi leswaku mabindzu ya wena ma ta famba ma ya mahlweni naswona leswaku switolo swi ta kota ku xava eka wena.

Hi ku avelana switsundzuxo eka van'wamapurasi va fanele va swi twisisa na ku swi tiva leswaku tinguva a ti fani, ku na tinguva to karhi ku faneke ku byaliwa leswi lavekeke ku ya hi nguva yeleyo.

Mina ndzi nga byala swifaki, ndzi byala timanga, ndzi tlhela ndzi byala tinyawa na tindluwa hileswaku swimilana leswi ndzi nga swi vula hi swona swi kotaka ku mila kahle eka misava leyi nga yi nga kahle leyi yi yi nga na maxelo ya kahle eka swimilana kumbe eka mihandzu.

Loko u byala swimilana swo karhi ka ha ri na nkarhi wa swona swimilana leswi swi ta kula kahle ku ya hi tinguva to karhi kambe loko swi ndlhuleriwe hi nkarhi swa endla swi kula loko u tirhisa ti-GMO kambe loko u nga tirhisi ti-GMO swa endla swi nga kuli.

Ina ndzi ve khanga ndzi senga xifuwo xifuwo lexi mina ndzi nga xi senga i xifuwo lexi vitaniwaka homu, homu ya wa xisati ndzi sengela xifuwo lexi hi ku tirhisa mavoko ya mina ndzi sengela exibyeni.

Swivilelo leswikulu swa mahanyelo leyi leswi rhendzeleke vutumbuluxi bya GMO hileswaku GMO yi rhendzevulixile hi vutumbuluxi bya xithekinoloji leswaku hi siku hi rin'wana ra masiku loko ho famberiwa hi xithekinoloji swa endla mahanyelo leyi lama rhendzeleke vutumbuluxi bya GMO ya nga ha fambi kahle.

Mintlhontlho ya ku lawula ntlawa wa vurimi hileswaku van'wamapurasi va fanerile ku ti nyiketela swinene eka ntirho wa vona leswaku a bindzu ra vurimi ri ya emahlweni.

Vubihi bya swakudya leswi nga hundzeriwa hi nkarhi hileswaku swi hetelela swi swi humeleriwa hi nkarhi kumbe swi hundzeriwa hi nkarhi wa swona lowu a swi faneriwe switirhisiwe hi wona, leswi hetelelaka swi nga endla leswaku swi va na nghozi ya ku vanga chefu eka swona leswi nga dlayaka vanhu.

Ku durha ka va ka vatirhi va le mapurasini ku tlakukile emalembeni ya sweswinyana hikokwalaho ka leswaku eka malembe ya sweswinyana vatirhi va le mapurasini va dyondzekile naswona va tirhisa switirhisiwa swa swi tithekinoloji swin'wanyana ku nga ti-GMO leswi kurisaka vurimi bya vona.

Ina ndzi ve khanga ndzi yi dya nyama ya mintonga kumbe ya biltong, nyama ya biltong yi endlisiwa hi ku omisiwa ka nyama ya homu leyi omisiwaka edyambyini laha yi tlheriwaka yi fakiwa munyu ku kondza loko se yi hundzukile kumbe yi womelerile laha yi hundzukaka mintonga.

Ina swa cheriwa emathinini na le ku switimeleni hileswaku swi pfuneta leswaku swakudya kumbe swin'wana ni swin'wanyana leswi va ka swi ri koho hi nkarhi wolowo swi tshama swi hlayisekile.

Varimi va nga papalata hi ndlela leyi ya ku va fanerile nkarhi wun'wana na wun'wanyana laha va ehleketelelaka leswaku ku nga va na vanhu vo yiva va vitana maphorisa ku va pfuneta eka ku lulamisa swilo swa vona swi tshama swi ri kahle.

Hikokwalaho ku fanerile ku papalatiwa switsotswana leswi nga khumbaka eco ecosystem leyi nga rhendzelekaka swinene swilo swa ku byariwa kumbe swa eka vulombe leswi nga ta pfuneta leswaku vulombe byi tshama byi ri kona.

Switirhisiwa swa vurimi swi cince hi ndlela yo hlamarisa swinene eka malembe lama hundzeke hileswaku eka malembe ya sweswi ku tirhisiwa switirhisiwa swa tithekinoloji swin'wana ku nga switirhisiwa swa GMO.

Ndzi nga hlengeleta mati hi ku ve ni ndzi tirhisa switirhisiwa swa xithekinoloji leswi nga ta ndzi pfuna ku cela a goji leri loko ku na mpfula ku nga ta tshama mati eka wona laha swi nga ta pfuna leswaku tihomu ta mina ti kuma mati yo nwa eka wona.

U fanerile u hlamula hi ku hlawula hi vukheta switirhisiwa swo dlaya switsongwatsongwana eka tikhemikhali leswi nga ta ku pfuna leswaku swi yisa a bindzu ra wena emahlweni naswona leswaku swimilana swa wena swi kula kahle.

Swi nga veka vutomi bya vona eka nxungeto hikuva tindhawu ta vona lava tshamaka kona hi xitalo i tindhawu leti tlhumeke swinene laha ti nga kumeka ti va na tinyoka kumbe swin'wana na swin'wana leswi nga va dyaka kumbe swi va onhela vutomi bya vona.

Hi ku vona ka mina a ndzi voni yi fikelela swilaveko swa vona hikuva mali leyi va yi kumaka emapurasini yitsongo swinene naswona vatirha ntirho wo tika va tlhela va kuma muholo lowutsongo.

A mpfula yi khumba swibyariwa hi vurimi hi ndlela ya ku va ya hambana mpfula leswaku yi nisa ku yini eka swibyariwa, ku na mpfula yo na kahle ku na mpfula yona hi matimba leyi yi leyi onhaka swimilana kambe ku na leyi na ka kahle leyi endlelaka ku kurisa swimilana.

Swin'wana swi nga switirhisiwa leswi tirhisiwaka ku tshovela swakudya swa vurimi i switirhisiwa swa swi thekinoloji leswi ku nga switirhisaka ku nga switirhisiwa leswi vitaniwaka michini, leswi swi tirhisiwaka hi ndlela ya ku tshovela leswaku swakudya kumbe swibyariwa leswi byariweke swi nga tikiseli varimi kumbe lava tirhaka emapurasini.

Switirhisiwa kumbe thekinoloji leyi kumekaka eka ku langutisa switsotswana eka leswi tirhisiwaka eka vurimi i switirhisiwa i switirhisiwa swa GMO leswi tirhisaka ku susa switsotswana eka swimilana.

Ina loko a ndzi ri murimi masiku ya mina yo byalwa ya khumbeka hi maendlelo ya mpfula swi ya hileswaku mpfula ya kona yi nisa ku yini yi yi na kahle kumbe yi na hi matimba swinene.

Malume timbuti kumbe swifuwo a swi hlayisiwi ntsena hi swakudya ni mati kambe swa hlayisiwa na hi ndhawu laha swi faneleke swi tshama eka yona yi fanekele yi tshama yi basile swinene naswona ku fanekele ku va ndhawu leyi nga kahle leyi nga ta endla leswaku swi kula swi hlayisekile.

Tipulani ta backup ta nkoka eka vurimi hileswaku u fanerile u va na tikhemikhali leti u nga ti tirhisaka eka vurimi loko loko masiku yo byala ya cinca u nga swi langutelanga, u fanekerile u tshama u ri na ti chemical to karhi leti u nga ti tirhisaka eka vurimi bya wena.

Hi ku vona ka mina vatirhi va le mapurasini a va holi mali leyi ringaneke ntirho wa vona hileswaku ntirho wa le mapurasini wa tika swinene naswona wa vava kambe muholo wa vona wu tsongo swinene.

Xifambo lexi van'wamapurasi va faneleke ku va na xona i xifambo xa vhene leyi va nga ta tirhisa ku rhwala swibyariwa swa vona ku swi yisa emakete leswaku swi ya xavisiwa leswi nga ta endla leswaku bindzu ra vona ra vurimi ri ya mahlweni naswona ri kula.